Ditlamelwana tse di tlamelang bagodi ke tse ditshwanang le botsogo jo bo botoka, dijo tse di phetseng sentle, metsi a phepa, thuto ka botsogo le tlhokomelo ya botlhoko jo bo tlwaelegileng. Lefapha la pholo le puso di ka thusa ka go tshegetsa tsa bagodi go fa thuto ka botsogo go tlhomamisa gore ba na le metsi bafa madi kgotsa thuso mo ditlhagisong tsa bone.

Ke akanya gore go botoka fa bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone ka gonne ba ikutlwa ba ratiwa, ba sa lebalesege mme ba nna le kagiso ya maikutlwa ka gonne ba gaufi le batho ba ba baitseng. Mo setsong sa rona gape go lebeletswe gore lelapa le tlhokomele bagodi, eleng tsela ya go bontsha tlotlo le maitsholo a mantle. Le fa go ntse jalo nnete ke gore malatsi ano bana ba le bantsi ba bereka kgotsa ba tshela kwa metseng e megolo ka jalo ga ba nne le nako e lekaneng. Ka ntlha eo mafelo a tlhokomelo ya bagodi a ka thusa ka tlhokomelo ya semowa, ya kalafi le ya letsatsi le letsatsi. Ka fa ntlheng eo ke dumela gore ntlha e botlhokwa ke gore bagodi ba tlhokomelo e siameng, e ka dirwa ke lelapa kgotsa lefelo la tlhokomelo go ikaegile ka maemo a lelapa.

Mo setsong batho ba lebelela gore batsofe ba tlhokomele ke bana le ditlogolo tsa bone mo gae, ba ba direla dijo, ba ba tlhokomela fa ba lwala le go ba tsaya le dikgosana tsa lelapa tse di tshwanetseng go ne wa tlotla le seriti. Batho ba akanya gore bagodi ga ba tshwanela go isiwa ko mafelong a tlhokomelo ka gonne seo se ka bonwa jaaka go se mme boammaaruri ke gore botshelo jwa gompieno bo farologane. Bana ba le bantsi ba nna kwa metseng e megolo kgotsa ba bereka . Ka jalo ga ba nne le nako e ntsi ya go tlhokomela bagodi, go na le maemo a ntlha a kalafi a bagodi a tlhokomelang. E ka nna thata gore lelapa le ka ntlha eo bagodi ba bangwe ba fetisetswa kwa dintlong tsa tlhokomelo foo ba ka bonang tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi le bongaka.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ruta gore go tsofala ke nako ya tlotlo le botlhale mme lelapa le tshwanetse go tlhokomela bagodi. Seo se dira gore batho ba nne le maikutlo a gore go tlhokomela bagodi ke boikarabelo jwa lelapa le fa boammaruri jwa botshelo bo ka dira gore tlhokomelo e .

Lelapa le tshwanetse go fa bagodi tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, lerato le tlotlo fa setšhaba so ne se tshwanetse go tshegetsa ka ditirelo tsa kalafi meputso le mafelo a tlhokomelo. Mo ditsong tse dingwe go lebeletswe gore lelapa le dire sengwe le sengwe mme mo ditsong tse dingwe puso le mafelo a setšhaba a ka tsaya karolo e kgolo go tlhokomela bagodi.

Mo tikologong ya me go na le ditirelo tse di tshwanang le ditlamelo tsa kalafi kwa sepetlele le ditleliniki, mafelo a tlhokomelo ya bagodi le mananeo a puso a a tshwanang le meputso ya bagodi, old age grant. Bagodi ba bangwe ba na le ditirelo tsa boithabiso le tsa semowa jaaka mafelo a kopano a setšhaba le thuso ya bodiredi mo .

Mafelo a a tlhokomelang bagodi a ke a itseng mo tikologong ya rona ke dintlo tsa bogodi kgotsa old age homes. Kwa mafelong ao bagolo ba newa dijo tsa maleba, tlhokomelo ya kalafi, thuso ya letsatsi le letsatsi jaaka go ba thusa go tlhapa kgotsa go apara ga mmogo le mananeo a boithabiso go fokotsa bodutu. Ba bangwe ba newa le ditirelo tsa kalafi tse di kgethegileng fa ba na le malwetse a a sa foleng. Ka ga madi mafelo a mangwe a tshegediwa ke puso mme ditirelo tsa teng ga di duelwe mme a mangwe ke a poraefete mme malapa a tshwanetse go duela tlhokomelo eo. Ka jalo go ikaegile ka mofuta wa lefelo le maemo a lelapa.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso yago tlhokomela batsofe e thusa thata ka meputso ya bagodi. Mafelo a tlhokomelo le ditirelo tsa kalafi tse di motheo, le fa go ntse jalo e ka tokafadiwa ka go oketsa palo ya mafelo a tlhokomelo go tlisa ditsebi tse di kgethegileng tsa tlhokomelo ya bagodi le go tlhabolola mananeo a boithabiso le tshegetso ya maikutlwa gore bagodi ba seke ba nna ba ikutlwa ba le bosi.

Phenšene ya puso e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka go bafa madi a motheo a go reka diaparo, dijo le meriana. E thusa gore ba seke ba ikaegela fela ka malapa a bone mme ba ikutlwe ba na le seriti le kgololosego e nnyane ya go ikemela, le fa e ntse jalo madi a a ka nna a sa lekane ka gonne ditlhoko tsa bagodi di gola fa bantse ba tsofala. Ka jalo e tshwanetse go tokafadiwa gore e tshegetse botshelo jwa bone ka botlalo.

Go dira kopo ya phenšene ya bagodi o tshwanetse go nna moagi wa Aforika Borwa yo naleng ID, o dingwaga di le sixty mme o seke wa bona phenšene nngwe ya puso. O ya ko ofising ya SASSA e gaufi le wena mme o tlatse foromo ya kopo, o tlisa ditokomane tse di tshwanetseng jaaka ID, dipampiri tsa bodulo le ditefelelo tsa madi a gago. Fa kopo ya gago ya amogela ya phenšene e tla newa ka account-o ya banka, postal address kgotsa mokgwa wa electronic kgwedi le kgwedi go thusa bagodi go nna le tshegetso ya madi a motheo.

Ke akanya gore phenšene ya puso ya bagodi e fokotsa morwalo a madi mo malapeng le mo batlhokomeding ka gonne e fa bagodi madi a motheo a go reka dijo, diaparo le meriana. Ka jalo malapa ga a tlhoke go dirisa dipalo tse dikgolo tsa madi go tshegetsa bagodi mme batlhokomedi ba ka tsepamisa maikutlo mo tlhokomelong ya letsatsi le letsatsi le go ba fa lerato le tlotlo eseng fela go lebana le ditefelelo.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene fa a feta dingwaga di le sixty. Dingwaga tseno di tlhophilwe ka ntlha ya gore go tsewa gore motho yoo fetileng o simolola go tsofala ka nako eo e tlhomameng, mme ka nako eo o ka tlhoka tshegetso ya madi a motheo go thusa botshelo jwa gagwe. Ke nako e lekaneng go tshegetsa bagodi le go lekanyetsa morwalo wa puso.

Ke nagana gore go ka thusa fa puso le setšhaba ba ka tsenya mananeo a a tlhokomelang batsofe ka borai jaaka dipetlele tse di gaufi le matlo a bone, dikoloi tsa go tsamaisa bagodi kgotsa ditirelo tsa mobile clinics. Go ka thusa gape go newa ditlhare le ditirelo tsa kalafi tsa motheo mahala go bagodi ba ba se nang madi gore ba kgone go bona kalafi ntle le go tshwenyega ka ditshenyegelo.

Re ka thusa batsofe go fitlhelela dipetlele ka go tlhoma dipetlele tse di gaufi le matlo a bona, dikoloi tsa go tsamaisa bagodi kgotsa mobile clinic. Go ka thusa gape fa ditirelo tsa kalafi le ditlhare tsa motheo di ka newa mahala go bagodi ba ba se nang madi e leng se se ba thusang go bona kalafi ntle le bothata jwa ditshenyegelo.

Mo ke dulang teng go ka nna di-kilometer-a di le mmalwa go fitlha kwa ditlamelong tsa pholo. Go ikaegile ka fa motseng o kwa teng, ditirelo tsa potlako di thusa ka go tlisa tlhokomelo ya kalafi, ditlhare le dijo mo lefelong le le gaufi le batho e leng se se fokotsang bothata jwa go tsamaya sebaka se seleele le go thusa ba ba sa kgoneng go tsamaya.